Mona ke tlo qala ka ho tsamaya ke lo seka seka, ke shebe mabenkeleng mane hore ditheko tsa bone ba di beile jwang. Empa ke tla qala ka ho sheba mo thepa e leng thekong e tlase ke kgone ho bokeletsa ke reke le nna ke tle ka thepa e hantle ebile e leng maemong a hodimo, empa ka theko e tlase.

Bo rapolasi ke tlo buisana le bone mabapi le ente ya diphoofolo e sale mmuso o re tshepisa yona re le setjhaba. Jwale hona jwale, ke tlo botsa borapolasi hore re tlo buisanang ka taba ena re bone na re bontshaneng hore re ka etsa jwang hore taba ya ente e be teng le mmuso o phethe ditshepiso tsa bone ho rona jwalo ka ha re le bo rapolasi.

Ke tla ngolla monghadi e leng rapolasi, ke qale ka ho mo dumedisa ke mo hlalosetsa hore mathata ao re shebaneng le ona re le basebetsi ba sebetsang polasing eo mme re sokola ho robala hobane diphapusi tsa rona tsa ho robala ha di maemong a hantle. Mme ne ke tla kopa rapolasi a romele batho hore ba tlo re lokisetsa kapo o tla sebetsa ka tsela ya sebetsang ka yona empa ne ke kopa hore diphapusi tsa ho robala di be maemong a lokileng hore batho ba kgone ho robala jwalo ka ha re le basebetsi ba sebeletsang polasi eo.

Ke tla qala ka ho dumedisa jwalo ka ha ke founile tjena polasing moo, ke founile mabapi le taba ya hore ne re kopa re tlo tjhekelwa mokoti wa metsi hobane ha re na metsi mona polasing. Jwale ne re kopa dintlha tsa lona hore na le sebetsa jwang hore re kgone ho fumana mokoti wa metsi hobane metsi ke nthwe re sokola haholo and re a tseba hore metsi ke bophelo, re a tseba hore metsi ke bophelo baratiwa ke ya leboha.

Ke tlo qala ke hlalosetsa batjhaki ba rona hore dirapa tsena ke dirapa tsa setjhaba, mme ke dirapa tse sebediswang ke batho ba setjhaba le bone e le batjhaki ba amohelehile hore ba di sebediswa jwang.

Molekane wa ka theha tsebe ke o hlalosetse hobaneng ke reka dijo tse ka hara lekolokoti haholo ho feta tse omisitsweng. Dijo tse ka hara lekolokoti di na le bophelo bo botelele, di kgone ho dula nako e telele re sa di je, mme ha di senyehe ka pele, empa tse omisitsweng tsona di senyeha ka pele hobane di tlo batla ho kena ka bo fridge di dule di hatsetse.

Ke tlo qala ke ba founela, ke ba hlalosetsa ke re ba hopole hore hosane ke letsatsi la kotulo mane polasing mme ba tlameha ho itukisetsa mosebetsi ebile ba fihle ka nako hore ba tsebe ho sebetsa.

Ke tla qala ka ho dumedisa mme lebaka le entseng ke foune ka letsatsi la kajeno ke lebaka la hore ntatemoholo wa rona o ne a na le polasi mme re ne re kopa ho botsa ditlaleho tsa hore polasi ena hore e tle e be mabitsong a rona. Re tlametse ho etsa jwang hobane ntatemoholo wa rona o ile o re siile, o sa re etelletse pele, empa ne re batla ho utlwa ditlaleho mehato e re ka e tsamayang hore re fumane polasi ena e be mabitsong a rona ke ya leboha.

Ke rekile makolokoti a diboko a dinawa ebile ke fumana hore a na le diboko jwale e se le nako hore ke rekile, empa ha ke di bula, ke fumana hore diboko nkitse ntho e ke tlo e etsang. Ke ke sefe molato bathong ba dishopo mare ke tlo ya shopong. Ke ba hlalosetse hore dinawa tsena tsa hobane di senyehile pele nako ya teng e fuweng e fihla, mme bona ba tla bona hore ba lokisa kapa ba etsa jwang.

Batho ba reka ditholwana tse makolokoting ha ba batla ho tsamaya ba ya tseleng. Ditholwana tse tsa bone di nke nako mme ba batla ba di reka hape tholwana tse makolokoting ha ba batla ho fokotsa mosebetsi wa ho kgabela bo mayebola ditholwana jwalo jwalo ebile ba fokotsa ba boloka le nako ya ho kgabela le ya ho ebola.

Balemi ba ka sebedisa tsela ya pula pula ha ena. Dimela tsa bona di nwesetseya mme ba ka sebedisa hape ba reke ditanka tsena tse tshelang metsi tsena tsa jojo tank tse bolokang metsi, mme ba etse metsi a pula a kene ka ditankeng tseo, for-e ha ba nosetsa nakong tse tlang.

Nna ho latela pono ya ka, ke hore ha ke bone e le ntho e lokileng hore batswa ntle ba tle ba tlo sebetsa naheng ena ya rona hobane ba ntse re na le batho ba senang mesebetsi naheng ena. Jwale ne ke re batho bana ba rapolasi ba nang le se bana ba kenya batho ba rona naheng ya rona. Ho thusa ho lwantsha moruo wa naha le bona ba koleke moruong wa naha hore naha e e tswele pele.

Nna ke nahana di-sensor-a tsena tsa tse nwesetsang, tse di etsang batho motho batho ba fellwa ke mesebetsi, hobane ha ho sana motho a nwesetsa e so nosetsa tsona di-sensor-a mme ha re hane ke technology e etsa mosebetsi o tsamaye ka pelenyana mare bonyanenyana ha o be le motho mesebetsi ya batho e se ka fela nna ke bona di-sensor-a di entse batho ba fellwe ke mesebetsi, le hoduma naha e ntse sokola ka batho ba sa sebetseng ntse ba lwantsha hore ba etsetse batho mesebetsi, empa dipolasing di-sensory tsena ke tse di qeta mesebetsi ya batho mesebetsi ya batho ya fela ka baka la tsona.

Dikgoho tsa mahe ke dikgoho tse hotseng tse hotseng ka tsela ka tsela ya teng, ka tsela e hantle ya ya teng ya hore kgoho e tlametse ho hola ka tsela eo. Empa tsa ng tsa toropo tsone ba di hodisa ka ka metjhini hore di hole ka pelenyana jwale ke ka ho disa di sa laetsweng ka ho tshwana.

Nna ke nahana basebetsi ba mapolasi ng ba tshwerwe hantle hobane bongata ba basebetsi ba sebetsang mapolasing a ba reke dijo haholo hobane maburu a ba fa dijo ng mme ba ba patale hodima ba ntse ba fuwa dijo ebile ha ba hloke dijo, ba dula ba na le dijo kamehla, ba hlokang thabelwa bo dinku, ba fuwa diphoofolo tsa mahala mme ba ba patalwa pehi ya bona ya kgwedi. Le ha e le bonyane bo bokae.